Umnandi lo msebenzi ngoba sihamba iindawo ngeendawo, ubona iindawo ngeendawo, ubona abantu ngabantu, udibana neentetho ngeentetho. Ngoba? Uba ngabana usuka apha umzekelo, apha eMpuma Koloni, uyoqabela eMpumalanga, uzodibana nabantu abathetha iilwimi ngeelwimi, nabantu abenza izinto ezahlukeneyo ngokwamasiko. Ngoko ke ukubonisa iindawo ngeendwo uve nezinye izinto ezenziwayo kwezi ndawo.

Indlela abantu abangasihloniphi ngayo nendlela abantu abathetha unothanda ngayo kuthi, nendlela abantu abangasixabisanga ngayo nabangasiboneli ntweni.

Ndivuka kusasa ndileqise abantu emsebenzini ukuba abantu bafike ngexesha, bafike kwangexesha emisebenzini, bakwazi ukuthi basebenze kakuhle. Nakuncokola nabantu, ufumane izimvo zabantu ezahlukeneyo ngezinto ezithile, iimbono zabantu ezahlukeneyo. Ngoko ke ndiyawuthanda lo msebenzi ngoba lo msebenzi ukwazi uthi noba ubunengxaki ukwazi ukuthi isonjululwe ngaba bantu ubakhwelisileyo.

Into endinoyithetha ngebhayisekile yinto okokubana ewe, iza kwenza ufike ngexesha kodwa ayikhuselekanga. Xa uqhuba ibhayisekile, iindlela zixinene ziimoto, akubi lula ukuhamba ngoba kaloku umzekelo ubuya ebusuku, ibhayisekile ayilayitanga, uhamba ekuseni kumnyama, ibhayisekile ayilayiti. Ngoku ke iya, inayo into eye ingalungi.

Nceda uqaphele xa ukhwela ibhayisekile. Okokuqala, mntakwethu, funeka uqinisekise ukuba unazo izikhuseli zokunxiba entloko kuqala. Okwesibini, ube nazo izinto ezinemibala ekhanyayo, umzekelo, ezaa nto zibizwa ngokuba ziriflektha apho khona, abaqhubi baza kubona besekude phayaa, bakhona bakwazi ukukubona bayazi ukuthi kunomntu ozayo. Uphinde uhambe kweli cala iimoto ziza ngakhona, ujongane neemoto, itrafikhi, jongana neemoto wena, ungahambi, zingahambi emveni kwakho, koko ujongane nazo, uzikhawulele.

Ukulungiswa kweendlela, iindlela apho sihlala khona azikho ntle kakhulu, ngamanye amaxesha xa kunethile kuba nzima uba iimoto zingene. Ngoko ke ukuba ngabana kunokulingiswa iindlela, kufakwe itha, kungaba bhetele.

Ndiye ndifune uhlale kwesi singasefestileni noba kundawuni na, eyona nto ndiyifunayo kukuba sibe ngasefestileni apho khona ndizakwazi ukubona yonke into eyenzekayo neendawo endigqitha kuzo.

Bekufane uba into abayenzayo xa kufike abantu abasuka kumazwe angaphandle, abantu abaneebhizinesi, abanamashishini abo bakwazi ukuba babathengisele, baneendawo zowulala, babathengisele izinto, yonke laa nto. Abanye bade babakhombise neendlela.

Ndingathanda lisuke ekuhlaleni lize edolophini ngoba ke yona ke yeyona isetyenziswa kakhulu, nakwicala lezemali ke izawuba yeyona ifumana imali kakhulu ngoba kaloku abantu basoloko besiza edolophini ngamaxesha onke.

Kungokuba amafutha ekufuneka egalelwe awafani naxa ukhwele kwisithuthi sikawonkewonke ngoba kwisithuthi sikawonkewonke ubhatala imali ethile. Kanti xa uhamba ngeyakho imoto funeka ugalela amafutha emali ethile. Loo nto ke yenza into yobana mawubhatale kakhulu kunaxa ukhwele esikawonkewonke.

Bangcono ngendlela yento yokokubana bona ziyakhuseleka, ababaleki apha endleleni, bahamba kwindlela yabo apho khona banganodibana nezinye izinto ezinokungqubana kubekho ingozi. Kwakhona iyakhuseleka ngoba kaloku bona bayibeka ngendlela eyiyo. Kwakhona nemali ebhatalwayo noko yona ayikho nintsi njengezi zelori.

Izitulo ezihlala, abahlala kuzo mayibe zizitulo noko ezitofotofo bakwazi nebhasi le ikwazi uvuleka, bakwazi ukuphakama bahambahambe apha phakathi ebhasini. Kwakhona ingaske kubekho noomabonakude kwalapha ebhasini bakwazi ukuthi bachithe isithukuthezi, babukele oomabonakude.

Hayi, ndingacela umqhubi wayo ukuba noko athobe isantya, noko kaloku asingxamanga olo hlobo kwaye asileqi ngoba kaloku into ebalululekileyo kukuba sifike sisaphila kunoba singafiki kwa ufika apho siya khona. Noko ndingazama ukhe ndithethe naye ndithi, hayi, mntasekhaya, noko khawuthobe isantya, noko uhamba ngesantya esiphezulu ngoku nesantya eso sindibangela ukuba ndoyike. Njengamkhweli ke noko ndiyacinga uba ndinalo ilungelo le nto okokubana ndikucele ukuba usithobe isantya.